Hawe ma Nkosi yami, wenzani koda lo driver? Wenzani koda lo mshayeli? Ngoba izimpawu zokuthi ngiyajika zikhona and uyabona ukuthi amabhreki amalambu angemuva ayakhanya, okukhombisa khona ukuthi ngiyajika. Angazi ukuthi yena-ke yini eyenza ukuthi angasinciphisi isivinini ahamba ngaso.

Mina nje ngizikhethela ngincamela awu u-ABSA. Kuyoyonke ukuqhathanisa esengikwenzile ngithe uma ngibheka u-ABSA ngabona ukuthi yiwona u-ABSA one-interest engekho ningi. Ama-penalties ngiyakhumbula nje futhi ngiba nenkinga yokuthi angeke ngikwazi ukwenza i-payment ngesikhathi, banginika bangiqonda ngesikhathi ngibafonela ngikhuluma nabo. Baba abantu abangeke bayinyuse i-interest yami ngokuqonda izimo lezi engangibabekela zona. Ngakho-ke nje u-ABSA nje yiwo nje engihamba nawo ngiyasusuluza.

Izinto mina ezibalulekile kumina uma ngenza lolu cwaningo, ukuthi ngithole ukuthi yini bayakwazi yini ukwenza izinto abazithembisile, abazithembisa ngesikhathi umuntu ethatha imishwarense, nokuthi isikhathi ekumele umuntu asilinde emuva kokuthi efake isicelo sokukhokhelwa komshwarensi esimweni abhekene naso.

Izinzuzo zokuthatha uhlelo lomngcwabo, ukuthi usuke uwazi ukuthi uma sifika leso sikhathi uzokwazi ukuthi ube nazo izindlela zokufezekisa izidingo zawo umngcwabo. Kuphinde kube khona izinhlelo kwezinye izinhlelo zemngcwabo. Kubuye kuphinde kube khona izinhlelo zokuthi uma ngabe kuphele iminyaka eyisihlanu ungakileyimanga, ungazange usifake isicelo sokuthi ukhokhelelwe, kuba khona indlela yokuthi bakunike iphesenti elithize le mali osuke usuyifakile kuwona umshwarensi. Kuzona izinhlelo zomngcwabo.

Izinzuzo. Ubungozi, siqaleni lapho, ubungozi ukuthi angeke ngibathembe la bantu ukuthi angeke yini bangifake ebungozini ukuze bathole inzuzo ngokuhamba kwami emhlabeni, yibona bungozi. Inzuzo ukuthi ngiyacabanga ukuthi uma nokwenza niyiqembu nemali eniyifakayo incane like ngoba phela ningena niyiqembu. Ngicabanga ukuthi uthola, nithola ukuthi nonge ngaleyo ndlela. Nanokuthi-ke uma ngabe ukukhokhelwa, uma ngabe wazi ukuthi uma kukhona into eyenzekayo uyazi ukuthi kukhona indlela ozokwazi ukuthi ukhokhele-ke ngayo ngenxa yalolu hlelo. Lokho nje kukodwa kukunika ukuthula emoyeni.

Ngokwami ukubona kubalulekile ukwazi ukuthi inzuzo yaleyo medical aid ithini. Yiziphi izinto ezibalulwayo? Ungazitholi usesimweni lapho usuzitshela ukuthi uyokileyma awusayitholi indlela yokuthi unxephezele-ke ngesimo sokuthi i-medical aid yakho ayikhokheli lezo lezo zidingo lezo onazo. Kubalulekile ukuthi ucaciseleke kahle ukuthi yiziphi izidingo ezifakiwe nezibalwayo kwi-medical aid yakho.

Okusho ukuthi kwakuyindlela yabo yokusiheha. Ngiyakhumbula leya ntombazane ifika isasidayisela yasitshela ukuthi umshwalense lo ufaka nemali yokuthi sithole ukudla elinganiselwa ku-twenty thousand. Okwenza ukuthi ngiwuthathe lo mshwalense koda ngiyamangala manje uma ngabe sengifaka le sicelo lesi, sebethi akukho lokho phansi kwamshwalense wami. Okusho ukuthi kukhona ubugebengu obukhona okwenzeka ngesikhathi besasiheha ukuthi siwuthathe lo mshwalense. Ngizoyithathela iy'nyathelo le ndaba, ngifuna nje ukushayela izingcingo e-head office yabo ukuze ngizokwazi ukuthi ngithole kahle kahle ukuthi iyiphi indlela engatholi ukuthi ngisizakale ngakho kule simo leso engibhekene naso.